Inaka sisambatho esenziwe ngesikhumba, esimbathwa bobaba.

Iphotho lenziwe ngomncamo, limbathwa bomma abendileko.

Iphephethu yenziwe ngomncamo, imbathwa bantazana abadlulisileko, bayimbatha ngaphambili la.

Ibhetjha lenziwa ngesikhumba, limbathwa babantu abaduna, alikhethi iminyaka.

Isithimba senziwe ngomncamo nesikhumba, simbathwa bafazi esele bendile.

Iintjorholo ivunulo oyithola ekhakwakho, uvunuliswa yona lokhana nawendako.

Iporiyana yenziwa ngesikhumba imbathwa bobaba, enye iba nehloko yenyamazana enye irhobelwa ngomncamo.

Amapatlagwana manyathelo enziwe ngesikhumba, nofana enziwe ngokusikwa kwetayere.

Umtjhotjho umbathwa basegwabo lokhanyana ingoma nayiphumileko.

Ibhengela ifakwa esandleni, yenziwa ngomncamo nofana ngerhawuda.

Amanambasikhambe ziinyathelo ezivalekileko ezilula amatekana.

Amancina afakwa endlebeni, enziwa ngerhawuda namkhana ngomncamo.

Ibherede ithwalwa ehloko, ithandwa bomma nabantazana.

Idzila inombala werhawuda, ifakwa bomma bayifaka entameni.

Amatjherha enziwe ngomncamo ayalengelela.

Iyerhana lenziwe ngomncamo, lilengeleliswa emuva kwesithimba.

Ingejana ivunulo yesikhethu.

Ingwani ithwalwa ehloko, ithwalwa bobaba, iyarhobelwa nangomncamo.

Ikghororo ziinrholwani ezenziwe ngomncamo, imbathwa bantazana abadlulisileko nabahlubulako.

Umlingakobe wenziwe ngomncamo, wenziwa ube mude, umbathwa bonina lamasokana nabaye engomeni.

Inyoka yenziwe ngemincamo, imbathwa khulu bomma.

Inyoka imbathwa lokhanyana kuneminyanya.

Incagu ngenye yevunulo yesikhethu.

Isititirimba senziwe ngesikhumba, simbathwa masokana.

Abobaba abakavumeleki ukumbatha isithimba, isithimba simbathwa bomma kuphela.

Isiqobotjhelo senziwe ngedrada, siberegiswa ukunghamela ingubo.

Itjholo ifana nengubo, iyingutjana encani ebekwa emahlombe.

Icuba iligwayi elibhenywako, alikhethi libhenywa bomma nabobaba.

Irasu lenziwe ngomncamo, lifakwa entameni.

Iinanazelo magama atjho isibongo, aveza nemvelaphi yaso.

Isidonodono sisebenziswa ukwenza umbhino.

Ingwani ithwalwa ehloko ungayirhobela nangemincamo.

Ingungu yenziwe ngesikhumba, uyayibetha ililele phezulu.

Irhalani umvumo olilela phasi orhubako.

Abomma bavuma igwabo, lokhanyana ingoma nayiphumileko.

Abosotjherere banezinto ezibanga itjhada ngaphakathapha.

Ifengwana ipembe, isebenziswa lokha nakugidwako.

Umrhwabha inyama eyomisiweko, yathelwa itswayi yanekwa.

Umgade usarulani ngebala, uyaphekwa uthelwe iswigiri udliwe.

Umrorho uhlaza ngebala, uyazitjalela wona, uwupheke uwudle.

Iqatjha indlwana eyakhelwa ngeqadi, bese yenziwa ikhwitjhi.

Umratha kukudla esikudla ngamalanga, kuphekwa ngesiphila esigayiweko.

Isiphila sithelo esitjalwako, siyagaywa senze ipuphu.

Ngesikhethu umntwana nakaqeda ukubelethwa, uyaphahlelwa ayokubikwa.

Ngesikhethu umntwana nasele abelethiwe, uthiywa ngabadala ibizo aphahlelwe.

Inongwana sisitho somntwana adla ngaso nakasese ngesibelethweni.

Inongwana yomntwana itjhejwa nge-surgical spirit, kufikela lapho iwa khona.

Inongwana yomntwana nayiqeda ukuwa, abadala bayembela ngesibayeni.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana, ngeyokumbika kabaphasi.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana, ihlatjelwa esibayeni ngeyokumhlanganisa nabaphasi.

Umntwana uthiywa ibizo ngabadala, bayamuthiyelela ngebekhayapha.

Indima edlalwa babantu abadala nakuqeda ukubelethwa umntwana, ukumthiya ibizo bebamuphahlele.

Indlela yokuthokoza nokuthabela ukubelethwa komntwana, ukwenza umnyanyana ekhayapha.

Ukuphiwa komntwana igama kuqakathekile esikweni lamaNdebele, ngombanyana uthatha igama labadala.

Irhabi yivunulo yabentazana eyenziwe ngomncamo nerhara.

Isikotjhi senziwe ngeewula ezimabalabala, simbathwa masokana.

Umdzegana sirholwani esincani esifakwa edinini, senziwa ngomncamo notjani.

Umnayilani yivunulo yesikhethu.

Umgari wenziwe ngomncamo, umbathwa bonina lamasokana makuphume ingoma.

Umadalanyana libhrugu elide.

Umbalo kuyingubo yesikhethu enemibala ehlukeneko.

Unokhethwabo yingubo yesikhethu enemibalabala.

Umtshurhwana yingutjana encani, ngesikhethu ibekwa emahlombe.

Isihlohlo yivunulo yesikhethu.

Umncwazi wenziwe ngewula, uthwalwa ehloko.

Umkhala wenziwe ngomncamo, uthwalwa ehloko.

Unomahlonjana wenziwe ngomncamo.

Unomatlawana umncamo othwalwa ehloko.

Ivunulo yesintu yesiNdebele iqakatheke ngokuthi, iveza la sibuya khona.

Isiko liveza imvelaphi, lifundisa ihlonipho nokuziphatha.

Izambatho engizembathako nofana ivunulo yesiko, iveza bona ngiwela ngakuphi.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lekhethu, umratha. Umratha udliwa ngamalanga begodu unepilo, ziinkobe nomdoko obilisiweko, nazo zimnandi khulu.

Ekhaya ngikhuluma isiNdebele, ngibelethwa maNdebele begodu ngikhuliswe ngiwo.

Umvumo uyayiveza imvelaphi yakho ngombana ucula ngesikhenu, ucule ngezinto ezenzeka emandulo.

Ezinye iinkolo ziyaligandelela isiko lekhethu.

Umnyanya wesiko engiwuthandako, liqude ngombana lifundisa umuntu ukuziphatha.

Isiko lami lihlonitjhwa ngendlela yokuthi, nawungumma akamele umbatha izambhatho ezifitjhani.

Ukuthiywa kwamagama kuyidlala indima ekuvezeni ubungomuntu nofana indlela aphila ngayo ngombana kusuke kuqalwe izenzo zakhe bese ubizwa ngazo.

Amagugu ahlonipheke khulu esikweni lekhethu, kuthombisa nokuwisela, kufundisa abantwana ukuziphatha nokuhlonipha.

Abantu abadala banomthelela omkhulu esikweni nobuwena ngombana bazilukhulu.

Iindatjana zokuthi ilutjha fanele ligcine lihloniphe amasiko walo, zidluliselwa elutjheni esikweni lekhethu.

Isiko lami likhethekile ngombana sisawenza amasiko wesikhethu, sisavakatjhela nangerholweni.

Okuthandwa khulu esikweni lesikhethu, minyanya yesikhethu. Okungitshwenya khulu kukuthi, ilutjha alisafihli izinto zeskhethu.

Isiko lami liqale zefundo ngokuthi likhuthaze bona abantwana baye esikolweni, azininani ngombana zombili zineemfundiso ezihle.

Iye, ngiyazikhakhazisa ngesiko lami ngombana liviza imvelaphi yami, lingenza ngehloniphe namasiko.

Iinkundla zokuthintana zithinta isiko lami ngokuthi, lifundisa nabanye abanganalwazi lalo.

Abantu abangakuthandisisi ngesiko lami kukuthi, abanye abantu banokuthathela abangenzi isiko lami phasi.

Inaka sikhumba esitjhukiweko simbathwa bobaba.

Iphotho lenziwe ngomncamo limbathwa bomma.

Iphephethu yenziwe ngomncamo imbathwa bantazana.

Ibhetjha lenziwe ngesikhumba limbathwa bobaba.

Isithimba senziwe ngomncamo nesikhumba simbathwa bomma.

Iitjorholo yivunulo ovunuliswa ngebekhakwakho.

Iporiyana yenziwe ngesikhumba, iphothelwa ngomncamo namkha ibe nehloko yeenyamazana. Imbathwa bobaba.

Amapatlagwana ziinyathelo ezenziwe ngetayere elisikweko.

Umtjhotjho umbathwa basegwabo nabaya engomeni.

Ibhengela ifakwa esandleni.

Amanambasikhambe matekana alula.

Amacici, amancina afakwa eendlebeni.

Ibherede ithwalwa ehloko njengomqwazi.

Idzila izungu ifakwa entameni inomncamo oyirhawuda.

Amatshega yivunulo yesikhethu.

Iyerhana limbathwa lilengeleliswe, lenziwe ngomncamo.

Ingejana yivunulo yesikhethu.

Ingwani ithwalwa bobaba ehloko.

Ikghororo yenziwe ngomncamo imbathwa bentazana.

Umlingakobe wenziwa ngomncamo ubemude. Umbathwa bonina lamasokana ingoma nayiphumileko.

Inyoka imbathwa ngunomyezana lokha nakuthatha isokana.

Inyoka imbathwa nakwendiwako.

Incagu yivunulo yesikhethu.

Isititirimba senziwe ngesikhumba. Simbathwa masokana.

Abobaba abakavumeleki ukumbatha isithimba. Isithimba simbathwa bomma kuphela.

Isiqobotjhelo senziwe ngedrada. singhamela ingubo.

Itjholo iyitjadlana encani ebekwa bomma emahlombe.

Iquba lenziwe ngomncamo.

Irasu lenziwe ngomncamo lifakwa entanyeni.

Irhabi lenziwe ngomncamo nerhara limbathwa bentazana.

Isikotjhi senziwe ngewula enemibala. Simbathwa masokana.

Umdzegana sirholwani esimbathwa bantazana edinini.

Umnayilani umbathwa bobaba.

Umgari wenziwe ngomncamo umbathwa bomma nakuwelweko.

Umadalanyana libhrugu elide labobaba.

Umbalo yingubo yesikhethu enemibala eminengi.

Unokhethwabo yingubo yesikhethu enemibala eminengi.

Umtshurhwana yingutjana encani embathwa bomma.

Isihlohlo yivunulo yesikhethu.

Umncwazi wenziwa ngewula uthwalwa ehloko.

Umkhala wenziwa ngomncamo uthwalwa ehloko.

Unomahlonjana yingubo yesikhethu eyenziwe ngomncamo.

Unomatlawana ziinthoro zomncamo.

Ivunulo yesintu yesiNdebele iveza imvelaphi yethu, iphakamise nesintu.

Isidonodono ngesokudlala umvumo.

Ingwani ithwalwa bobaba ehloko.

Ingungu yenziwa ngesikhumba, ibethwa nakudlalwa umbhino.

Irhalani mvumo olila phasi orhabako.